Indlela engakhuthaza ngayo abaningi ukuthi bakwazi ukuthola izinto abazithandayo, phecelezi ama-hobbies. Ngingabatshela ukuthi into engcono ukuthi umuntu, esikhathini esiningi, uma ehleli eyedwa akabhale izinto ezinhlanu nje, athanda ukuziyenza uma ehleli. Ngoba esikhathini esiningi zona lezo zinto ozobe uzibhala zizinhlanu kanjani, uyothola ukuthi ezimbili zazo izinto ojwayele ukuzenza wena kodwa awuboni ukuthi izinto vele vele ozithandayo. Lokho kuyokwazi ukukusiza ukuthi nawe umqondo wakho wazi ukuthi iziphi ozinto ozithandayo okwama-hobbies wakho bese wazi nokuthi yiziphi izinto ozenza nje ngaleso sikhathi.

Ukubamba iqhaza kwezemidlalo yesikolo esikhathini esiningi kuyasiza ngoba kuyakwazi ukuveza ikhono lwakho. Uthole nokuthi la enidlala khona kuba khona abantu abazobheka iy'ngane zesikolo abafuna zizodlala kuleso sikolo sakhona noma kulelo qembu lakhona suke ube nenhlanhla bakukhethe uthole ukuthi sowuzothola ne-scholarship sokuthi uhambe uyofunda khona kuleyo ndawo leyo ubhadalelwe yonke into bese kuba ukuphumelela kwakho sowuba umdlali owaziwayo.

Ngivele ngibe nokujabula, ngikhumbule ukuthi leso sikhathi besingenay'nkinga, bekumnandi nje sidlala kungena lutho esilucabangayo olutheni. And nakhona lokho kudlala lokho bekusisiza nokuthi sikwazi ukwakha ubudlelwana lobo esasenabo namanje nala bantu esisazwana nabo ukubonisa ukuthi sisazwana okwangempela sasingaphrithendelani.

USibanye, udinga ukufunda izincwadi lezi ezomsiza ukuthi aye ey'ndaweni ey'hlukahlukene ngokomqondo. Futhi udinga ukuphumela ngaphandle eshawe umoya, nokuthi ahlangane nabantu noma iyikhiphe nje uyoshawa umoya kude nje nala ahlala khona. USibanye, udinga, udinga ukuzijwayeza okuningi njengokudlala ama-sport-i, ukugijima, ibhola noma nje into nje ezomenza ukuthi ahlezi nje umzimba ujuxuzeka.

Into eyenza imidlalo yesintu ikhetheke ukuthi kuy'fanela nokuzivocavoca uma udlala imidlalo yesintu, okusiza ngokuthi umzimba ungakhuluphali nokwehlisa ukucabanga kakhulu. Kukhona amakhono imidlalo yesintu ekufundisa wona njengokuthi uyakwazi ukukhuluma nomunye umuntu, nidlale nixhumane, nibonane. Leyo nto leyo iyakukhulisa, nangokomqondo, nangokwazi ukuhlonipha abantu, nokukwazi ukukhuluma nabantu akufani namavidiyo lawa adlalwa komabonakude.

Indlela izikole ezingaqinisekisa ukuthi izikhungo zazo ziphephile. Ukuthi baqhashe umuntu ozonakekela leyo ndawo leyo, ehlezi azi ukuthi iqoqekile futhi iphephile ukuthi abafundi uma badlala khona bangalimali. Nokuthi baphinde baqhashe ne-security kuleyo ndawo leyo umuntu ozogada ukuthi abafundi abalimazani noma abadlali ngezinto eziyingozi khona lapho.

Kusiza ngokuthi usuke wehlise ukucabanga kakhulu, uphinde uhlangane nabantu abasha abacabanga into ey'hlukene kunawe. Uphinde wakhe nobudlelwano nje nemvelo, ushawe umoya futhi uyakwazi nokufunda iy'ncwadi zakho ngoba usuke ukude nakule ndawo le ojwayele ukuba kuyo. Lokho kuyasiza nje nokuthi ukukhule ngokomqondo futhi.

Ngicabanga ukuthi akwenza ngokuthi wayenza into ayithandayo into esuke ekujuleni kwenhliziyo yakhe yikho akwazi ukubekezela, yaze yakwazi ukumenzela imali. Into engiyicabangayo ngokuthi abantu abaningi njengoba amaholi wabo bengawalandeli yinto le eyenza ukuthi basebenze bese baze bashone bangena lutho ngoba abalandeli into abayithandayo basuke bagijimisa imali. Manje yena wenze into ayithandayo. Yikho imufakela imali futhi.

Izikole zingaqinisekisa ngale ndlela ukuthi abafundi bafinyelela ezikhungweni zemidlalo. Ngokuthi njalo ey'koleni kube khona imidlalo le ezokwazi ukuthi isiza abafundi ukuthi babonise ikhono labo laleyo midlalo abay'dlalayo esikoleni ukuze bafinyelele la abafuna ukufinyelela khona ngezemidlalo. Lokho kuyosuke kusiza abafundi abaningi ukuthi baphumelele.